Okubalulekileyo apha kum kukuba ufumane iziphumo zakho. Uba ngabe ufumene iziphumo zakho uzawukwazi ukuya kwibanga elidlulela phambili. Okunye okunjengeencwadi ungakwazi ukumane ukuboleka kwabanye abafundi.

Bayingozi kakhulu abo bantu. Ndingamcebisa uba ahambe ayibuyisele imali yakhona. Xa ngabe engenayo ke into angavele ayenze kukuhamba ayothethisana nomntu uba uzawuyibhatala njani na, angakwazi umvumela uba ayibhatale ngezigaba ngezigaba ngoba aba bantu aba ixabiso labo lide kakhulu.

Izingenelo endizaziyo zakwa-cash bank zebhanki ezinjengoo-FNB, ooCapitec. Ungathumela nakwiivenkile ezifana noShoprite nakunye kwaPep xa ngabe ufuna ukufakela umntu imali engangenanga ebhankini.

Akunyanzelanganga tu istokfela sibe linani eliphezulu. Mna bendisenza nomakhelwane wam ngoba umakhelwane wam wathi kum akakwazi ukulinda ixesha lakhe loba makarhole, imali iphelela esithubeni. Ngoko ke, wacela uba ndimenzele umgalelo azokwazi ukuthi enze izinto zakhe until umrholo ufika. Siyanceda noba nibabini.

Umgalelo mna akuzinto endizixabisekileyo kodwa apha kumamam nomntana wasekhaya bayayenza and iyabonakala into abayenzayo ngoba bathenge imoto ngento yomgalelo oneshishini lokulayisha abantu ngenxa yemali esuka kumgalelo. Ngoba uthe xa eyinikwa ngabantu wayibeka yaphinda yabuya ke ngoku irawundi yesibini wabeka, wahamba wayofuna imoto, wayifumana engenatyala la mntu. Iyanceda ke kwabanye abantu.

Tatomkhulu, kunzima ukubeka imali. Andikuhloleli kufa xa ndikufaka kumasingcwabane. Oomasingcwabane ziinkampani apho zikwazi ukunceda xa ukufa oko kufike ngequbuliso imali ingekho. Ndiyathemba uba iyavakala apha kuwe loo nto leyo ngoba xa ngabe usishiyile uzawufuna ungcwatywa ngesithozela nesidima. Akekho ke umntu olaziyo ixesha lokufa, yiyo le nto sikwazi ukuthi sibhatale iinyanga neenyanga oomasingcwabane, ukulungiselela into esingayaziyo. Ndiyathemba ke, tatomkhulu wam, uyava.

Yho! Andiqondi uba ukubhanka ngekhompyutha kukhuselekile ngoba izigebenga ziyakwazi ukuzijonga ezi zinto zikubele izinto zakho ebhankini.